Re ka kenya yona ena e bitswang tennis. Hore batho ba bapale tennis, kapa banana kapa hona bashemane ba bapale di papadi tsena tse bitswang tennis. Tennis e ka tswela molemo ka hore, bana ba ka kgona hore ba tlo bapala le dikolo tse ding tse hodimo. Hobane tennis ke ntho e haholo holo e bapalwang ke bana ba dikolong tsa tsa private, tsena tse seng tsa mmuso. Mme e kgona hore e behe sekolong mmapeng. Hore, sekolo sena sa mmuso se ile sa bapala le sekolo sena se seng sa mmuso, mme se ile sa wina. E itse ha se wina, sa ya mose mawatle. Mona mo re ebitsang internationally ka puo ena ya senyesemane. Mme e tla thusa sekolo ka hore, e beha sekolo mmapeng o moholo holo. Sekolo se tsebisahale haholo, mose mawatle.

E na yona ya ntshehisa. Ke ile ka download, ka kenya ntho ena e bitswang Facebook founung ya ka. Mme ke ne ke le motho ya ratang Facebook haholo. E itse ha ntse ke ke fetisa, ke fetisa Facebook. Ka thola molaetsa, o tswang ho moshemane. Mme re ile ra qoqa ra qoqa ho qetellong qetellong. Re ile ra nahana hore re fanane dinomoro tsa mohala. Moo re ileng ra bua ka mohala, ya ba ra qetella re se re le bona ba ratani.

Ke ka etsa nthwena e bitswang, e bitswang sehlopha moo re bitsang bana kaofela. Hore, ho beterenyana ha bedi kapa ha raro bekeng, ra kopana re le sehlopha. Re bapalang dipapadi tsena tse bapalwang ke sehlopha. Hore bana ba tlo kgona ho ikwetlisa. Mme, dikelello tsa bona di tlohe difounung kapa hona ho bapala di-game. Ba ya tseba hore Mantaha, Laboraro, Labohlano re bapala, di re kopana re le sehlopha re lo bapala dipapadi. Mme re a bapala mono le bana. Ha ese ele mantsibuya nyana bana ba ya hae he, ba ilo phomola ba phumolela le tsatsi la hosane ho ya sekolong.

Ngwanaka. Ha ke ne ke kena sekolo, ke ne ke rata ho phelela, ho phela ha monate le ho ithuta hantle. Kene kele moqeqebi, mme ke ile ka thusa bana ba bang ho iketsetsa monyetla wa ho kena sekolo. Haeba o batla ho atleha. O ko bolelle ho ithuta, sebetsa ka thata. Mme o ikahele bokamoso ba hao.

Haeba bana ba bapala di di-gay. Haeba di-game tsena nang di le founung. Ho na le ntho eo leng motswadi o kgonang ho e etsa founung ya ngwana. Hore ngwana ha le dilemo di ka tlasa eighteen. A seke a shebella dintho tse eleng hore ke tsa batho ba dilemo tse eighteen ho ya tse mashome a mararo a metso e robedi ho ya hodimo. Mme ke kgona hore ntho eo ke etse founung ya ngwana ka hore, ngwana ka game e nngwe le engwe a e bapalang founung ya hae. E hlahise founung ya ka e njwetse hore ngwana o kene mona le mona and mona moo a keneng teng. Ha se mo batho ba lekanang le yena ba tlametse ho kena teng.

Ngwaneso. Ke a o rata ebile ke a o tshepa. Empa neng, ke kgathatsehile haholo hobane, ke bona matsatsing ana o so se motho wa ikwetlisa haholo. Hobane ke ne ke tseba o le motho e ikwetlwisang. Matsatsi empa neng matsatsing ana ha o sa ikwetlisa. A na ho na le bothata ngwaneso, bua le nna ke tlo kgona ho utlwisisa hore bothata ke eng. Empa neng ke batla ho kgothalletsa hore, o tlameha o kgutlele mekgweng ya hao ya ho ikwetlisa. Mme ke a o tshepisa ngwaneso hore, ke tlo ba le wena nakong eo. Ke tla ikwetlisa le wena hobane, ho molemo haholo hore motho e mong le e mong a ikwetlise. Hore masole a hae a mmele, a dule a le hantle. E re ha a kula, masole a hae a mmele a tlo kgona ho mo lwanela hobane, a na le matla ho motho ya dulang a ikwetlisa ngwaneso. Ke o tshepisa hore ke tlo ikwetlisa le wena. Ke tlo ba le wena ka nako tsohle.